Isimo sasibucayi kakhulu mayelana ngokuphathelene nezimali. Umakoti wakithi kanye nathi njengomndeni kwakufanele sihlanganise izindleko zomngcwabo, okuphuma ephaketheni, okwaba umthwalo omkhulu wezezimali. Ukucindezeleka okungokomzwelo, thina njengomndeni sasidinga usizo olwengeziwe ngokomzwelo ngenxa yokungaqiniseki ngokwezimali, nokucindezelwa okubangelwa yisikhathi sokulinda.

Umshwalense wokuphila unganikeza ukwesekwa kwezezimali kubahlomuli, uma kwenzeka kudlula umnikazi wenqubomgomo. Umuntu wakithi wasizakala ngokuthi amboze izindleko zomngcwabo, akhokhele izikweletu ezivelele, anikeze ukubuyiselwa kwezimali. Izindleko zezimfundo zesikhwama, izinzuzo zomshwalense wempilo zamsiza ekutheni azisebenzise ukuxhasa izindleko zemfundo zezingane zakhe nabantu abondlayo.

Izinzuzo ezingaba khona zesikhathi sokulinda. Isikhathi sokulinda singasiza ekunciphiseni ubungozi bokukhethwa okubi lapho abantu bethenga khona umshwalense ngenhloso yokufaka isimmangalo ngemuva nje kwalokho. Ubude, ubunzima besikhathi sokulinda, izikhathi ezinde zokulinda, iminyaka emibili kuya kwemihlanu. Izikhathi zokulinda ezinde zingadala ukungaqiniseki nokukhathazeka kwabanikazi benqubomgomo abangakhathazeka ngokuthi bazokwazi ukuthola izinzuzo lapho bedingeka. Izikhathi ezimfushane zokulinda, izikhathi zokulinda ezimfushane zingakhulisa ubungozi bokukhethwa okubi, ngoba abantu abangathenga umshwalense ngenhloso yokufaka isimmangalo, ngemuva nje kwalokho.

Izinhlobo zezikhathi zokulinda. Izimbangelo zemvelo, ingozi yokufa, ukuzibulala. Isikhathi sokulinda, izinyanga eziyi-twelve kuya kwezingama-twenty-four. Sisebenza ngokujwayelekile ekufeni ngokubulala. Amazinga wezimboni, i-Financial Science Authority, FSCA, ilawula izikhathi zokulinda zomshwalense wokungcwaba eNingizimu Afrika. I-FSCA ivumela ama-micro insurers, ukuphoqa isikhathi sokulinda esifana nalawo sabaphikisi bendabuko, kuze kufike ezinyangeni eziyisithupha zezimbangela zemvelo.

I-UIF, izonikeza izizathu zokwenqaba isicelo sakho. Buyekeza lezi zizathu ngokucophelela ukuze uqonde isisekelo sesinqumo. Uma i-UIF, idinga eminye imininingwane inikezele ngezincazelo ezinemininingwane noma ubufakazi obusekelayo bokuqinisa uhlelo lwakho lokusebenza. Thola ifomu lesikhalazo kusuka ku-UIF noma uyilande kusuka kuwebhusayithi yabo. Hamba, hambisa ifomu lokufaka isikhalazo kanye nemibhalo esekelayo. Buyisela ifomu lesikhalazo eligcwalisiwe yonke imibhalo asekelayo ku-UIF ngaphambi kwesikhathi esibekiwe, imvamisa izinsuku ezingama-thirty.

Umshwalense wokuphila wesikhathi somshwalense wezempilo. Izinzuzo, amaphrimiyamu angabizi, ukuguquguquka okutholakalayo okukhethe ubude besikhathi kanye nenketho okwengeza umgibeli bomshwalense wezempilo. Ubungozi, inqunyelwe umshwalense wezempilo, akukho ukunqwabelana kwenani lemali kanye nengozi yokwenyuka kwephrimiyamu. Umshwalense wempilo yonke enemgibeli womshwalense wezempilo. Ukuhlanganiswa kwezizungu, inzuzo yokufa okuqinisekiswe ukunqwabelana kwenani lemali yonke nenketho okwengeza umgibeli wemshwalense wezempilo. Ingozi amaphrimiyamu aphezulu ubunzima benqubomgomo.

Ngokubona kwami, abantu abakwazi ukuthenga umoya, airtime nedatha kuma-App abo asebhange, balingeka kakhulu ukuthi bethenge ngisho bengahlelile. Ngoba esikhathini samanje umoya ikakhulukazi idatha, kuyizinto ezisetshenziswa kakhulu okubangela ukuba zibize. Ngakho-ke uma ziphela umuntu uyaye alingeke, athenge ngisho engahlosile. Inqubo nje uma kukhona imali ebhange lakhe.